Khale homu loko va lava ku hi senga a yi bohi wa nhloko leyi ni kutani va vitana xirhodyana xi ta xi ta mama leswaku masi ma thonela emaveleni kutani va kota ku teka xilo xa ku chela va senga masi.

Loko yi heta ku xi dyiwa yi cheliwa mati ya ku hisa leswaku masiva ya ta hluveka.

Masi ma pfuna hi swa nyoka ya munhu leswaku khwiri ra yena ri tirha kahle a ya exiyindlwanini hi laha ka kahle na ku kurisa no tiyisa marhambu.

Ina a yi ri ntiyiso homu yi fanele yi dlayiwa hi leyi nga wu vonangikiki yi nga chuhangi yi tlhaviwa kan'we yi vhela yi fa yi wela ehansi.

I ntirho wa majaha lama le mutini hi wona ya dlayaku va tlhela va yevula nhlonghe na ku tsemelela leswaku vaxisati va sweka.

Hikuva mavoya a ma dyeki naswona vanhu va ma tirhisa ku endla swilo swa ku hambanahambana ku nga va ku ri ku endla mikumba tinguvo na swin'wana na swin'wana.

Ma pfuneta hikuva ma nonisa misava laha swibyariwa swi byariwaka kona naswona ma endla swibyariwa swi swi swi kula hi ndlela ya ku chavisa swi tlhela swi va na na muhlovo wa rihlaza wa ku saseka.

Misava yi hetelela yi nga ha koti ku humesa swibyariwa naswona se yi onhakile hikwalaho ka tikhemikhali leti nga ndzeni ka manyoro.

Ndzi nga hlawula lama endliwaka ekaya hikuva ma ta va na mbuyelo wa kahle eka nkarhi wo leha eka swa misava a va ya mina lama ya tikhemikhali ma ta va na mbuyelo wa kahle eka swibyariwa eka nkarhi walowo kambe ya ta onha misava.

Va nga tirhisa mabokisi swakudya swa khale marhavi ya misinya ni matluka va swi celela emisaveni leyi va lavaka ku endla manyoro hi yona va chela mati.

Ndzi ta titwa kahle hikuva vanhu va ta sungula ku tirhisa manyoro ya ku endliwa kaya na mina ndzi tirhisa wona swakudya swa hina ni misava lava ya hina swi ta tshama swi nonile ku nga ri na tikhemikhali exikarhi hikuva tikhemikhali ti tisa mavabyi no onha misava.

Tikhemikhali to dlaya ti switsotswana i kahle eka swibyariwa hikuva u kuma swibyariwa swi nga dyiwanga hi switsotswana.

Tikhemikhali letiya a ti kahle eka swibyariwa swa hina loko se swi lavaku dyiwa hi vanhu ti na mavabyi na switandzhaku swo tala.

Ndzi nga va endlela tsalwa na swikombiso leswi va kombaka leswaku ku tirhisa tikhemikhali na manyoro ya tikhemikhali swi na khombo eka misava ya vona va nga va va kha va vona swibyariwa swi ri kahle eka nkarhi wolowo kambe swi na khombo eka misava na ku ya hi nkarhi va nge koti ku va byala swilo swa kahle.

Swibyariwa swa kona swi ta va na swivati swa ku komba leswaku switsotswani a swi ri ku hlaseleni ka swibyariwa switsotswana swi ta fika swi dya swi siya swivati.

Misava leyi ku rimiwaka eka yona yi gqina yi nga ha byaleki hi vanhu lava dyaka ka swakudya leswiya va khomiwa hi mavabyi ni mati lama nga ka ndhawu liya ma gcina ma thyakisiwa hi tikhemikhali.

Tikhemikhali eka vurimi ti onha mati hikuva ti thyakisa mati na swifuwo swifuwo swi dlina swi hetelela swi nwa mati lama nga na tikhemikhali ku kondza swi vabya swi tlhela swi onha ni misava hikuva endzhaku ka nkarhi tikhemikhali ti dya misava yi nga ha koti ku humesa swibyariwa.

Loko van'wamapurasi vo cinca swi ta endla leswaku vuhumelerisi bya swakudya byi ya ehansi naswona swi ta endla leswaku nxavo wa swakudya wu ya ehansi hikuva swakudya swi ta va swi karhi swi durha.

I ku va tikhemikhali ti endla swakudya swi tala na vona va kota ku endla mali ya ku tala loko va xavisa swakudya hikuva swakudya swi va swi chipile na vanhu va xava hi ku tala ka swona.

Ina ndzi nga swi tirhisa eka tindhawu tin'wani ta purasi ra mina leswaku mbuyelo bya mina byi va ehenhla ndzi ta kota ku va ndzi ya e mahlweni ni purasi hikuva loko swilo swa mina swo va eka nxavo wa le henhla ndzi ta kota ku ya emahlweni na vurimi bya mina.

I ku va va engetela mali leyi va xaviselaka vanhu hi yona swibyariwa swa vona kambe van'wani va swi kota ku tirhisa manyoro lawa endliwaka kaya va engetela nhlayo ya vona ya swibyariwa.

Van'wamapurasi va ku tala va lava ku va na nhlayo ya le henhla ya swibyariwa va ta kota ku kurisa rifumo ra vona loko va xavisa swibyariwa leswiwani.

Van'wamapurasi lava tirhisaka tikhemikhali leti nga na khombo loko vo kumiwa va ta humesa fayini na swona swi nga endleka va khomiwa va ya ejele hikuva tikhemikhali leti ti dlaya vanhu na ndhawu na misava.

I ku va van'wamapurasi va tirhisa tikhemikhali leti ti nga na nghozi yitsongo naswona va ti tirhisa hi vukheta va nga ti tati na ku va va endla manyoro va tirhisa manyoro ya le kaya leswaku tikhemikhali eka vurimi ti hunguteka.

Eka vaakatiko ni vanhu va ka hina ndzi rhandza ku mi tivisa leswaku hi mina n'wamapurasi n'wamapurasi wa madiriva ndzi byala tidiriva naswona ndzi endla vinyo vinyo ra mina u ri kuma ra ha hlayisekile kahle hikuva ri endliwa hi tidiriva leti kulisiweke eka purasi ra mina tidiriva ta purasi ra mina ti le ka xiyimo xa le henhla ngopfu hikuva hi tirhisa misava ya hina leyi hi endleke manyoro ya yona hi swa ntumbuluko naswona swa rihanyo eka tidiriva leti swi tele ngopfu.

Ensin'wini ya mina ndzi nga byala maavokhado malamula mimangwa ni matsavu yo hambanahambana ku fana na miroho ya muchayeni xipinichi ni khavichi naswona na matamatisi na mazambhala ni tinyala hikuva swakudya leswi ndzi nga swi hlaya la hi swona swi tirhisiwaka eka nkarhi wa ku tala hi swona swi tirhisiwaka ngopfu loko vanhu va sweka ni kwala elembeni swi kula hi mikarhi ya ku hambanahambana.

Ndzi lava ku byala timanga letiya ta ku endla peanut butter lexi ndzi faneleke ku xi tekela enhlokweni i ku va ndzi ti byala hi nkarhi wihi naswona swimilana swa mina swi ta kota ku hanya na.

Ndzi nga endla mughero wa ku hlengeleta mati ya mpfula loko mpfula yi na ku va na mughero lowu hlengeletaka mati naswona ndzi nga endla pulani ya ku ndzi endla leswaku ku borhiwa mati kusuka mati ehansi ya borhiwa leswaku tihomu ta mina ti ta kota ku nwa mati.

E swifuwo a swi hlayisiwi ntsena hi swakudya na mati swi fanele ku tlhavela leswaku swi nga kumi vuvabyi swifuwo na swona i swilo swo hanya hikokwalaho a swi fanele ku tlhavela mavabyi na wona ma nga swi khoma swi vabya ivi swi nga ha kuli kahle naswona swi nga fa.

Ku sivela vuvabyi lebyi tluleleke epurasini ku byi hangalaka ndzi nga hlawula swifuwo leswi nga na vuvabyi ndzi swi veka endhawini ya swona swi ri swoxe kambe leswi hanyeke kahle swi tshama swi ri swoxe naswona ndzi nga ya eka dokodela ra swiharhi leswaku a ta tshungula swiharhi leswi hanyaka naswona a tlhavela swiharhi leswiya swi nga hanya kahle leswaku swi nga tluleriwi hi vuvabyi.

Ndzi nga tiyisisa leswaku vatirhi loko va senga masi va va va ambarile mpahla leyi faneleke leyi fambelanaka ni ntirho wa vona naswona leswaku switirhisiwa leswi va swi tirhisaka ku sengela masi eka swona swi va swi basile hi mikarhi hinkwayo na ku va masi ya tshama ya pfariwile ya pfaleriwile eka ndhawu ya kahle leswaku ya nga ngheneleriwe hi switswotswiwa.

Ndzi tshame ndzi vona loko xifuwo xo karhi xi sengiwa a ku sengiwa homu loko va senga homu yi bohiwa minenge naswona yi bohiwa leswaku hi nga yi fambafambi ivi ku vitani ku tekiwa xihon'wani ku nga role xi mamisiwi nyana leswaku masi ya ta kota ku huma emaveleni endzhaku ka swona va senga masi.

Ntsengo wa mali lowu nga ta hakeriwa wu ta tlakuka hikuva nkarhi wa ku hluva huku na wona ntirho wo hluva huku wu teka nkarhi hi swona swi endlaka leswaku ntsengo wu tlakuka loko huku yi nga hluviwanga ntsengo wa yona wu nge fani na loko yi hluviwile hikuva mitirho a yi fani leyi endliweke.

Lexi xi na ndzi eka mbewu loko u nga se byala i ku va loko mbewu ya wena yi nga bolanga ya ha ri eka ka xiyimo xa kahle leswi onhaka loko mbewu yi borile i ku va loko hi byariwa swi nga endleka yi nga mili.

I ku engetelela rihanyo ra misava leswaku yi ta byala yi ta nona naswona u ta kota ku byala swilo swa ku hambanahambana endhawu yin'we naswona switsotswana ni mavabyi a swi tshami ngopfu eka misava ya wena.

Ku cinca ka maxelo swi khumba swakudya na maphakelo ya swakudya hikuva eka nkarhi wun'wani ku kala timpfula ende swi endla leswaku swakudya ni ntsengo wa ku xava swakudya swi ya ehenhla lexi nga endliwaka eka ku cinca ka ka maxelo i ku va ku endliwa tipulani leswaku ku lwisaniwa na dyandza na swin'wana nsirhelelo leswi endlaku ku swakudya na mphakelo wa swakudya wu ya ehansi.

Vatirhi emapurasini a va tirhi ehansi ka swipimelo swa kahle hikuva ntsengo lowu va hakeriwaku wona wu kumeka wu ri hansi ngopfu kambe ntirho wu va wu tele ndzi vona loko ku ve a vo engetela mali ya vona naswona va pfuniwa eka swin'wana swa ku yelana ni mavabyi ni swa ti-pension ni swa UIF.

Ku ri vatirhi va mapurasi va tirha navusiku a swi lulamanga hikuva navusiku ku na vunyami ende a ku vonakali kahle eka nkarhi lowu wa navusiku ku nga va na swilo swo tala swo biha leswi nga humelelaka mutirhi a nga kandziya nyoka kumbe wun'wani a wa a nga voniwi hi munhu hikuva ku na xinyama.

Muholo wu eka vatirhi va le mapurasini a wu fikeleli eka swilaveko swa vona wu le hansi ngopfu naswona ntirho wa vona wa tika muholo wa vona a wu na leswa ti-pension a wu na UIF naswona a wu na ti-provident fund.